Xa kubhalwa isichazimagama sesiXhosa into ebalulekileyo kubabhali kukuba benze uphando oluphangalaleyo ngangingqi nganye, ukohlula ukuba ngingqi leyo ithetha kanjani okanye iwasebenzisa kanjani na amanye amagama. Loo nto ke bangayenza ngokuba bathethathethane nabanye ababhali bezo ndawo, okanye benze uphando kubantu abaziingcali mhlawumbi kwiilwimi ezohlukeneyo.

Utata ukuze aqinisekise ukuba udlala indima kubomi bomntwana wakhe nokuba sele engatshatanga nomama womntwana kufuneka achithe ixesha nomntwana ngalo lonke ixesha, angafaki nje imali okanye enzele umntwana izinto kube kuphelele apho. Umntwana udinga ngaphezulu kwezo zinto, udinga ukuchitha ixesha notata wakhe azane naye amqhele. Loo nto ke yakha ubudlelwane phakathi kwabo kwaye yeyona nto ibalulekileyo.

Ulwaphulomthetho olwenzeka ezilalini luquka ubusela apho kubiwa khona izinto ezifana nemfuyo kunye nezinto zasendlini. Kodwa oluxhaphakileyo xa kungoku kukudlwengulwa kwabantu, ingakumbi abantu abadala. Olo lulwaphulomthetho oluthe gqolo ukwenzeka nolungumkhuba ombi kakhulu ngoba luchaphazela abantu abangoomama ingakumbi abantu asele bekhulile, abantu abangoomakhulu, abangakwazi ukuzenzela nto nabangakwazi ukuzilwela.

Umzali angamkhuthaza umntwana wakhe ukuba afunde iBhayibhile ukuze andise isigama sakhe ngokuba amane emfundela iBhayibhile ngokwakhe, ze emva koko amane eyicela naye ukuba makafunde iBhayibhile. Loo nto iza kumkhuthaza ukuba nokuba sele engekho umzali lowo aqhubeke ezifundela ngokwakhe.

Umculo wesiNtu ngumculo endiwuthandayo kakhulu. Zininzi izinto endizithandayo ngawo, isingqi, umyalezo, intsingiselo yawo nokuba kuculwa ngezinto esizaziyo nesizivisisisayo. Utsho ngaphakathi uvuselele imizwa, futhi ke ngumculo esikwaziyo nokuba siwulandele, sicule nazo ezo ngoma ezo. Lo mculo ngumculo endiwuthanda kakhulu.

Kumba wesithethe sasefukwini andicingi ukuba siyasebenza xa kunamhlanje, ngoba uthi umntwana egqiba ukuzalwa nje kube sele kusiza abantu bezokumbona. Okunye ke kukuba uthi umntwana egqiba ukuzalwa abe ethathwa iifoto zixhonywe kumakhasi onxibelelwano. Ngoko abantu apho abasithatheli ingqalelo esi sithethe kwaphela xa kunamhlanje.

Intle kakhulu into yee-rappers ezisebenzisa isiXhosa kumculo wazo. Loo nto ithetha ukuba okokuqala, ulwimi lwabo abalulahleli caleni, bayalusebenzisa kwizinto zonke abazenzayo. Okwesibini, loo nto iyanceda ekudluliseni umyalezo ongqongqo ocacileyo. Futhi ke nakulutsha luyabakhuthaza into yokuba nabo baqhubeke belusebenzisa ulwimi lwabo, bangalubekeki bucala kwizinto zabo abazenzayo, balulondoloze futhi bayazi ukuba lubalulekile.

Imvumi ethetha isiXhosa endiyithandayo nguNathi Mankayi. Umculo wakhe uwucula ngesiXhosa esisulungekileyo, esitsho kamnandi. Futhi okunye endikuthandayo ngaye nokuba sele esenza udliwanondlebe, ulenza ngesiXhosa. Uyakumamela uthetha isiNgesi sakho ze akuvisisise, athi emva koko aphendule ngesiXhosa. Ndiyayithanda loo nto ukuba isiXhosa sakhe usibeka kuqala futhi akasilibali, uyayazi ukubaluleka kwaso.

Xa ndinokutshatiswa nomntu endingamaziyo iindlela endingakha ngazo uthando nobuhlobo obuqinileyo naloo mntu kukuba ndizame ukuvisisa izinto azithandayo, izinto ezimenza ukuba onwabe ze nam ndimazise ngezam. Loo nto ke ingasinceda ukuba sakhe into phezu kwezo nkcukacha ezo siza kube sixelelene zona.

Ndicinga ukuba kuba kungekho ncwadi zingako zininzi zithetha ngembali yakwaXhosa, njengoba ixesha ngoku sele litshintshile into enganceda kukuba kubekho amabali amaninzi ashicilelwayo ngembali yakwaXhosa nangendlela ekwenziwa ngayo izinto. Loo nto inganceda ke ukuba izizukulwana ezilandelayo zibukele loo mabali kumabonakude okanye bawafumane nakwi-intanethi njengoba ngoku izinto sele zifumaneka ngendlela yobuchwepheshe.

Ngokoluvo lwam ukuze kulondolozwe isiXhosa kubalulekile ukuba abantwana baqhubeke bafundiswe ulwimi lwesiXhosa besebancinci. Nokuba ezikolweni ngoku abantwana sele befunda ulwimi lwesiNgesi njengolwimi lwabo lokuqala kodwa emakhaya nakwiingingqi esiphuma kuzo, kubalulekile ukuba abantu baqhubeke bebahlokha isiXhosa aba bantwana ekusithetheni ukuquka nasekusibhaleni.